Kitso ya boitekanelo ere pholo e tshwanetse go tlhokomelwa mo go kgotsofatseng tlhokomelo ya yona ya mmele le ya maikutlo.

Nna ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gore batho ba lelapa ke bone ba ba itseng gore pholo e ka nna jang e batla eng le maemo a a siameng a bophelo jwa yone.

Polokego le tshireletso, ga se batsofe botlhe ba ba nang le botsogo jo bo siameng mme go tlhokega tlhokomelo ya bongaka ngaka e e tlhomologileng, e e sa tlwaelegang mo malebong a setso.

Mekgwa ya setso, tlhomamiso ya tlhompo batsofe ba tlotlwa e le ba le botlhokwa mo setšhabeng ditekanyetso tsa setso kgolagano ya ditlhoko le seemo setso se tlhalosa gore batsofe ba tshwanetse go itshokela maemo a go tsofala.

Seabe sa lelapa le setšhaba ke tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi melao le di-policy mme pharologanyo ya ditso ke gore mo ditsong dingwe go ka nna le kgolagano e e kwa godimo ya setšhaba go tlamela batsofe ebile lelapa le ka se tshwenyege ka botlalo.

Tirelo tsa boitekanelo le go neela bana ba ba tlhokang dijo tsa letsatsi fa ba tswa sekolong.

Mafelo a go tlhokomela bagodi ke mafelo a motheo a setso ditiro tse ba di fang bagodi ke go abela botshelo jwa lapeng le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi mo lefelong la motse, ditirelo tseno ha di duelwe ke bagodi mme di duelwa ke mmuso.

Tlhokomelo ya batsofe jaanong ga ena maemo a a siameng batsofe jaanong ba sotliwa ko kwa magaeng aba dulang kwa go one ke nagana gore e ka tokafadiwa ka gore go batliwe balebeledi go lebelela batho bao o ba tlhokomelang batsofe ba tshware sentle mme mmuso le o ne o tsenye letsogo.

Mabupi le phenšene eo puso e fang bagodi ke gore e siame ka ntlha ya gore e ba thusa go itlhokomela le go tlhokomela malapa a bone le gore ba kgone go reka melemo mabaka e le gore ga ba kgone go dira.

Gore o kgone go bona madi a puso o tshwanetse o ye ko dikantorong tsa puso tse e leng SASSA go ya go kwadisa ka ditokomane tsa gago go bontsha gore o mo dingwageng tsa gore o kgone go bona madi ao a pension-e o ye ka ditokomane tsa gago tsa bank-a le buka ya boikitsiso le buka ya.

E fokotsa maikarabelo a bone a madi.

Motho o simolola go bona madi a pension-e fa a le dingwaga di le somethataro go isa go sometlhano ka ntlha ya gore o tsofetse ga gona mothapi o tla tlholang a mothapa mo tirong.

Ke nagana puso e tshwanetse go thapa bašwa ba e leng gore ba na le kgatlhego mo go tsa botshelo ba kgone go fa bagodi ditshwanelo tsa bone tsa sepetlele kgotsa ba thape batho ba e leng gore ba tla kgona go bagodi go tswa kwa mantlong go ya kwa dipetlele.

Ke nagana gore puso e tshwanetse go thapa baoki ba e leng gore ba tla tsamaya ntlo le ntlo eo e e nang le bagodi ba ye go neela bagodi ditshwanelo tsa bone tsa sepetlele.

Ditlamelo pholo tse di gaufi di dira gore maphelo a batho a nne bobebe, di dira gore ba kgone go bona melemo ya bone ka nako ka ntleng ya go dirisa madi a bone a mantsi.

Go botlhokwa ka ntlha ya gore go nale batho kwa mekhukhung ba e leng gore ba tlhoka melemo ya bone ka nako.

Malwetsi a dipomponkise, mokgotlhwane, go berekiwa ke mala, go opiwa ke tlhogo le tse dingwe.

Go ya ka nna goreng ditleliniki tsa kwa magaeng di le dinnye ke gore palo ya batho e kwa tlase kwa magaeng, gore baagi ba amega jwang fa ba lwala ke gore ba amega ka go tsaya nako e telele gore ba fitlhe kwa tleliniking gape go kotsi mo baneng le bagodi gore ba ka bona kalafi ka pela.

Balwetsi ba amega bosisi mme seemo seo se ka ama botsogo le botshelo jwa bone, bo ka dira ditshenyegelo tse dintsi mo mmeleng wa bone.

Batho ba tshaba go senolelwa bolwetsi jo bo masisi gape le ditlhong, matsapa a batho ba fitlhelelang ke go letela nako e telele pele ba ka bona.

Ditleliniki tse dintsi di dirisa mokgwa wa gore yo o goregileng pele ke yo o boniwang pele, dikgoreletsi ke gore dipalo tse di kwa tlase tsa badiri ba botsogo.

Batho ba simolola go ikanya ditirelo tsa mmuso ka gore ba bona diphetogo tse di ba amang ka tlhamalalo, seno se dira gore ba nne le maikarabelo a go tlhokomela botsogo jwa bone.

Ke nagana fa puso e ka hira batho ba e leng go ba rata mmereko wa bone ebilane ba o dira ka manontlhotlho go thusa setšhaba go ka tokafala .

Ke nagana gore Lefapha la Boitekanelo le tshwanetse go dirisa thekenoloji mo go thuseng batho bao ba kulang gore ba seke ba kopana le ba bangwe ba ba kulang.

Ntlhakgolo ya gore maemo a boitekanelo a tshwane ko metseselegaeng le metsesetoropo ke gore batho botlhe ba kgone go thusiwa ka nako go seke ga tlhaga dikotsi.